Bendizokwenza zonke izinto eziyimfuneko zemoto esiza kuyisebenzisa, ukujonga ioyile, amanzi, namatayara. Ndingathanda ukujonga ukuba onke amaphepha endlela eyimfuneko alungelelanisiwe, ilayisensi kunye nediski yemoto. Kananjalo, ndingaqinisekisa ukuba sinamashwamshwam aneleyo ohambo lwendlele kunye nomculo omninzi.

Ibhasi yedekhi enye ihlala ikhuselekile kunebhasi eneedekhi ezimbini. Ibhasi yedekhi enye iyakwazi ukumelana namagophe kunye neendlela ezinzima ngokulula, kwaye akukho lula ukoyiswa yimimoya ephezulu.

Xa amaxabiso wamafutha emoto enyuka kwenza kube nzima kubaqhubi ukuba bakwazi ukuhlawulela ipetroli eyaneleyo kwiihambo eziyimfuneko, kwaye ibabize kakhulu. Oku kwenza iindleko zothutho zibize. Ngoko ke, abantu bathanda ukubhenela kwizithuthi zikawonkewonke endaweni yoko.

Isizathu sokusebenzisa uthutho lwezonyango lunengqiqo kukuba luyafikeleleka. Ukuba unemiba yokuhamba kwaye ufuna i-wheelchair, i-walker okanye enye indlela yokuncedisa ukuhamba, uya kufumana inkonzo yezothutho zonyango. Esinye isizathu sokuqwalasela ukuthuthwa kwezonyango ukuba unokulimala kwaye awukwazi ukuqhuba imoto yakho. Isizathu sesithathu siya kuba iimoto zothutho lwezonyango zikhuselekile.

Indenza ndibe nomsindo kwaye ndiphelelwe ngumonde, andiqondi ukuba abaqhubi beeteksi banokulwa njani ngelixa thina njengabakhweli babo kufuneka sifike apho kufuneka siye khona. Siyabahlawula okuba benze imisebenzi yabo kwaye uninzi lwethu alunandlela yimbi yothutho.

Ndingaqinisekisa ukuba isithuthi ngasinye esiyinxalenye yombutho weeteksi silungisilelwe ngokufanelekileyo kwaye sikhululekile kubakhweli. Ndiya kuqinisekisa ukuba andize ndibe nomthwalo omninzi wabantu ezimotweni zam.

Kwiimeko ezininzi inqwelomafutha encinane idla ngokuba phantsi kwaye ifumana ubunzima xa iqhutywa kwiindlela ezimbi zasemaphandleni. Imoto encinci inokuthatha ixesha elide okanye inokuba nengxaki endleleni kuba iindlela zasemaphandleni ubukhulu becala zinegrabile nomhlaba.